Fhano Afrika Tshipembe vhathu vhane vha to takalela zwa vhulimi ndi vhathu vhahulwane, ndi ngazwo nṋe ndi tshi vhona uri sekithara ya zwa vhulimi i nga bveledzwa phanḓa nga u ṱuṱuwedza vhaswa uri vha gude nga zwa vhulimi vhatshe zwikoloni sekondari. Nahone vha fhiwe na mishumo yo no yelana na zwa vhulimi hezwi vho no swika theshiari, hezwi zwi thusa uri vhaswa vha takalele zwa vhulimi nahone vha zwi tevhelele uya phanḓa sa musi vhaswa vha hano maḓuvha vha si tsha takalela zwa vhulimi u fana na zwakale.

Masiandoitwa a mutsho u songo lavhelelwaho a kwama badi zwimela zwiṱuku, zwine vhalimi vhaṱuku vha nga zwi ita u fhungudza ayo masiandoitwa ndi u ṱavha zwimela zwiṱuku kha dzi green house, hezwi zwi thusa uri musi ḓuvha ḽi tshi fhisesa ḽa si fhise izwo zwimela zwiṱuku kana hu tshi vha na mvula i no lemela i si ite uri zwimela zwituku zwi ṅwele khothe.

Tsha u thoma tshine nda nga tshi ita u khwaṱhisa tsireledzo ya nngu dzanga musi dzi ngomu bulasini ndi u fuwa tshipuka tsho no tonga mmbwa kana donngi, hezwi zwi thusa uri musi nngu dzi mafuloni kana dzi nga ngomu bulasini dzivhe dzo tsireledzea kha mbava ine ya nga lingedza u dzi tswa musi dzi songo gadiwa.

Zwimela zwine zwa fanelwa u limiwa nga vhuria ndi miroho i no tonga mutshaini na tshipinatshi, heyi miroho i ḓifhesesa nga tshifhinga tsha vhuria, nahone khano ya muroho ya miroho yono tonga tshipinatshi na mutshaina i tendisa musi hu vhuria u fhirisa tshilimo, nga nṱhani ha hezwo musi heyi miroho i tshi ṱavhiwa nga vhuria i thusa uri mavu a songo oma nahone a tende u ṱavhiwa nṱha hao nga tshifhinga tsha tshilimo.

Ṱhahelelo ya maḓi bulasini iya thithisa nga maanḓa tshumelo ya bulasi sa musi vhashumi vha tea u wana maḓi musi vha tshi khou shuma nga mannḓesesa nga tshifhinga tsha tshilimo hezwi hu tshi kho fhisa, vhashumi a vhanga koni u shuma hu sina maḓi a u ṅwa kana maḓi a u ṱamba, nga ntha hezwo zwifuwo na zwimela zwi a tea u vha na maḓi uri zwi kone u tshila, zwifuwo zwa bulasini musi zwi sa kho wana maḓi ndi hezwo hune ra wana zwo ṋoka nga tshiṅwe tshifhinga ra wana zwi tshi vho fa nga nṱhani u sa vha na maḓi, zwimela zwi a tea u sheledziwa zwino musi hu sina maḓi zwi mbo ḓi fa nazwo.

Tsha vhuṱhogwa kha u langa bulasi, ndi u thusana sa muṱa na u tshintshisana mishumo u itela uri hu si vhe na muthu muthihi ono dzula a tshi ita tshithu tshithihi, fhedzi muṅwe na muṅwe a thusane kha mishumo yoṱhe ya bulasini.

Hano maḓuvha hu na mitshini na zwishumiswa zwinzhi zwine vhathu vha kale a vho ngo zwi ḓowela, hezwo zwi ita uri vhathu vha kale vha si kone u zwi shumisa nahone vha si kone na u thusa bulasini.

Kha tshitshavha tshashu mavu a fhiriselwa nga vhulaifa, khotsi wa muḓini u fhirisela mavu kha vhana vhawe nga mannḓesesa hoyu wa tanzhe ndi ene ane a ḓo fhiriselwa mavu.

Ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa uri vhashumi vha ṋewe zwiḽiwa nga matsheloni na nga masiari, ngauri vha shuma u vhavha na tshelede ine vha i wana tshiṅwe tshifhinga a i tendi uri vha kone u renga zwiḽiwa zwa nga matsheloni. Sa muṋe wa bulasi ndi zwa vhuṱhongwa uri ri ṋee vhashumi zwiliwa ngauri vha shuma ḓuvhani ende vha shuma nanga nungo dzavho vha ya vha vha tshi vho neta ende avha koni u shuma zwavhuḓi vha songo ḽa.

Kuṱavhele kwa vhalimi vha masimu maṱuku na kuṱavhele kwa vhorabulasi vha masimu mahulwane zwo fhambana nga uri he vhavha masimu maṱuku vha na tshifhinga tshoṱhe tsha u ṱavha fhedzi ha havha vho rabulasi a vha na tshifhinga ngauri kha vho tshifhinga ndi tshelede, zwino vha tshi ṱavha vha vha tshi kho ṱavhela uri vha fhedze na uri hu vhe na khano, a vha ṱavheli u itela uri nḓuhu dzi hule zwavhuḓi hu vhe na khono ya vhuḓi khavho vha vho vhalela tshelede na uri hu vhe na khano khulwane.

Nṋe ndi vhona heyo nḓivho i sa thusi zwihulu ngauri hu na vhane a vha ngo ya ende vha ya kona u ṱavha u fhirisa na hanevho vho yaho, nḓivho i ya ḓi thusa fhaḽa na fhaḽa fhedzi muthu u koniswa nga u to shuma ene muṋe u fhirisa musi a tshi kho to ṱuwa uyo zwi gudela huṅwe.

U bvelela ha thekinoḽodzhi ntswa kha vhulimi na zwishumiswa zwiswa zwi thusa vhashumi uri vha kone u shuma khwiṋe vha si ḓi vhaise na u vhaisa mivhili yavho musi vha tshi kho kana, tsumbo iṅwe ndi maṱerekere ano thusa u kana, he hayo maṱerekere a thusa uri vhashumi vha songo ḓivhisa nahone vha songo dzulesa tshifhinga tshilapfu vha ḓuvhani.

Nga nṱhani ha mapfura o ḓalesaho kha mafhi a lufhalala aya tea u vhulungiwa u itela uri a dzule tshifhinga tshilapfu a sa kho vhaisala a kone u nwe a tshi kha ḓi kona u nwea, nahone musi o vhulungiwa ndi hone hune zwi a thusa na uri a ḓifhe.

Ndi nga vhudzisa vhaṅwe vhalimi vha lushaka lwa hashu uri maṱamaṱisi vha a ṱavha hani nahone lini nga uri kha lushaka luṅwe na luṅwe hu na munwe ane uya lima.

Ndi nga thoma nga u ita tsumbo nga vhathu vho pfhumaho vhe vha thoma sa vhalimi navho, ndi nga humbela uri vha ḓe vha ṋee vhuṱanzi ha uri u shuma bulasini zwi a ṱoḓa pfunzo nahone a zwi ambi uri muthu ha ngo funzea, nahone futhi ri nga ḓa na dzi statistics dza uri vhulimi ndi ha ndeme kha ikonomi ḽa Afrika na uri hu thusa gai kha ikonomi u itela uri vhaswa vha kone u pfesesa vhundeme ha vhundeme ha vhulimi.

Zwine nda zwi ḓivha ndi zwauri mavu aya tea u gweliwa na u khuriwa u itela uri kharali hu na matombo nga fhasi a bvisiwa ngauri hayo matombo a ḓo thithisa zwimela musi zwi tshi vho anwa.

Musi hu tshi kho tsheelwa tsimu ḽiṅwe ḽa ḽiga ḽi no dzhiiwa ndi ḽa uri masipala u a tea u ḓivha zwine zwa kho ḓo itiwa kha heyo tsimu na zwine zwa kho ṱavhiwa, nṋe ndi vhona heḽo ḽiga ḽi sa to ṱoḓea ngauri zwithu zwi ya tshintsha uya wana u si tsha ṱoḓa u ṱavha zwe wo vha u tshi kho ṱoḓa u ṱavha zwone ende zwi a ita uri hu vhe na khaedu zwi tshi ḓa kha zwa masipala.

Nṋe ndi vhona hu mutshenzhe une wa ḓisa tshinyalelo kha mavhele, mutshetshe uya ḽa mavhele wa sia hayo mavhele a si tsha kona u shumisea musi ho no swika tshifhinga tsha khano, hu na mishonga ine ya vhulaya mitshenzhe ine ya rengisiwa dzi shophoni kana ḓoroboni hune ra wana hone ayo mavhele.

Zwimela zwo no tonga tshipinatshi ndi zwa ndeme badi kha ikonomi ya ṋamusi ngauri tshipinatshi a tshi tsha ḽiwa fhedzi hayani fhedzi na mashangoni a nnḓa tshi vha tshi kho ṱoḓea nahone vhorabulasi vhahulwane vha rengisela haneyo mashango a nnḓa zwine zwa amba uri tshipinatshi tshi a ḓisa nga maanḓa tshelede.

Dzi wine dzo no bva Afrika Tshipembe ndi dza nṱhesa nahone mavu a fhano a ya tenda nga maanḓa nḓirivhe dza u ita wine, ndi ngazwo dzi wine dzi dza ndeme badi kha ikonomi ya Afurika Tshipembe ngauri ndi dzone dzi no ri ḓisela tshelede.

Zwine muvhuso wa nga ita u tika na u ṱuṱuwedza vhafuwi vha khuhu na mabindu avho ndi u renga khavho, u itela uri khuhu dzothe dzo no ḽiwa fhano Afrika Tshipembe dzi sivhe dzi tshi bva nnḓa fhedzi dzi vhe dzi tshi khou bva kha vhafuwi vha fhano Afrika Tshipembe.

Khaedu ine vhalimi vhaṱuku vha lushaka lwa hashu vha ṱangana nayo ndi ya uri a si tshifhinga tshoṱhe tshine mavu a ḓo tenda, hu ya vha na khalaṅwaha hune zwimela zwoṱhe a zwi ngo anwa, zwi a dina nga maanḓa ngauri hu avha na tshifhinga tshine havho vhalimi vha vha vho ḓi vhudza uri vha ḓo rengisa izwo zwimela fhedziha ha sivhe na zwo melaho.

Hai a zwi ngo tendeliwa ende a zwi tea u tendeliwa uri muthu a fuwe ostrich kha bulasi yawe kharali a si na mabambiri o fanelwaho ngori hoyo muthu a nga si kone u i fuwa zwavhuḓi heyo ostrich u ya wana hu hone hune i ḓo ita thavhi thavhi bulasini kana kha community.

Musi muthu a tshi ṱavha muroho wa muxe u tea u ḓivha uri ayo mavu a ḓo tenda na nahone kha khalaṅwaha yo fhiraho ovha o ṱavha muxe na, nga uri u ya nga nḓivho yanga muxe a unga si ṱavhiwe na ṅwaha na ṅwaha u tevhelaho kha haneyo mavu ha dovha a ṱavhiwa muxe hu a tea u waniwa mavu maswa a uri hu ṱavhiwe hoyo muxe.

Kholomo dzi tea u bvisiwa ṋanga musi dzitshena miṅwedzi mivhili ngauri dza vhuya dza aluwa zwi ḓo konḓa badi uri hedzo ṋanga dzi bvisiwe.

Miṱa i tea u tendeliwa u shumisa mavu a holo lushaka ane ha khou shumisiwa u ṱavha zwimela kana u shandukisa hayo mavu uri ambo ḓivha bulasi, hezwo zwia thusa na community uri vha zwi ḓivhe uri hafho kha holo lushaka hu ya wanalea zwa u ḽa hu ya wanalea na zwifuwo.